Batswadi hore ba nke di-phone ba di behe mme ngwana ha a kgutla sekolong ebe o etsa o motswadi o sheba dibuka tsa ngwana hore o qetile ho etsa mosebetsi wa sekolo ha ngwana a se a qetile ho etsa mesebetsi ya sekolo le mesebetsi ya ka tlung ebe e le hona motswadi a ka fa ngwana phone hore a bapale di-game tsa mohaleng wa phone.

Motho a nang le tsona di-game tsena tse bapalang TV, PS five nna di ya nkgahlisang haholo hoba di etsa. Bana ba dule ka matlong, ba se ke ba ya seterateng ba lo bapala tseleng mme hoo ho ba thibela hore ba ka utsuwa mohlolomong le ho tshaiswa ke dikoloi. So, jwale seo ke se setle haholo hobane se thibela bana se ba etsa hore ba dule ka tlung.

Hore batjha ba tle ba tsebe ka dipapadi tsena ho ka etswa ho ka etswa kopano ya batjha mme batjha ba rutwa ka tsona di-game tsena tse teng, mme ho bitswe le batswadi ba tsebe ka di-game tsena hore ba tle ba tsebe hore ba thabise bana ba bona.

Di-game tsena ke na le tsona founung di nthusa haholo ha ke na le hatello ya menahano le hatella ya maikutlo di nthusa ka ho theola kgatello ya menahano le maikutlo.

Papadi e ke e ratang ke papadi ya Street Fighters melao ya teng ke hore o tsebe ho e sebedisa tsela le tekanyetso e nepahetseng ha o bapala game eo.

Ngwaneso kannete ke ya bona hore di-game tsena wa di rata empa jwale ke se ke tshwenyehile haholo ka wena ka lebaka la hore ke fumana hore ha ho bapala di-game tsena tsa hao ja o dula o ja ha o qeta ho ja wa robala bona hona jwale o e jwang le diaparo ha di sa kena o tla di nka kae diaparo tse ding o ntso bona hore hobe ebile ke ya bona hore le metsi ha e sa le ntho ya hao. O ko itukise o ipehe hantle ngwaneso ha o sa batle nna le wena re qabane hobane re tlo qabana. Ke nke game ena ya hao ke e fotholele hole kwana.

Di-smart phone di fihla batho ba dula ba shebile di-phone kotsi ya ntho ena na e bakile batho ba bangata hore ba fellwe ke mesebetsi ya matsoho mme e bakile le diqabang ka hara malapa. Ka ho fapafapana ho teng e kotsi haholo ka lebaka la hore e na le ditlamorao tse sa lokang.

Thabiso ke se ke kgathetse jwale ke wena ebile o tella mme le ntate o tella mme le ntate le nna wa ntella ka lebaka la di-game tsena tsa hao tsena re tlo di lahla re tlo di fothekela kantle kwana re di tjhese game tsena ha ebe di tla o etsa o telle tjena wena ngwana towe.

Ntho ena e tla qetelletse e senya ha e le ngwana ena e tla mo senya kelello ho be ho sa hlokometse dithuto tsa hae tsa sekolo mme ha e le motho ya seng a hodile e le motho ya boholo e tla mo ho senya kelello. Kannete hoba ho no bona hore tlametse a etse mesebetsi ya ka lapeng mme le ho ema a ba ne le tshohanyetso ya hore a lo batla mesebetsi ya matsoho.

Di-game founung ho batlahala ten gig data e ngata ngata haholo hoba di-game tsona di ya e ja data.

Ho tletse baqhekanyetsi kantle ka moo jwale ke ya le eletsa hore ha le download-a di-game tsena tsa lona tsena le dlala di-game le tle ho nna pele le tlo mpontsha ke tsebe ho dumellana le hore le bapala di-game tse nepahetseng hoba tse ding tsa di-game tse le tse le di bapalang ke di-game tse hlahisang kotsi haholo tse tla le ruta ntwa ha ke batle bana ba bapalang di-game tsa ntwa ebe ba nka seo ba se bapalang founung ba se etsa ho bana ba bang.

Mme wa ka oo ke mo ratang hao mme wa ka mme ke ne ke kopa hle ke ne ke kopa tshwarelo haeba o bona hore jwale dipapading tsena tsa ka tsa di-game di se di thibela hore ke etse mesebetsi ya sekolo ke ya kopa mme ke tla etsa setshepiso ho wena sa hore ke tla etsa dintho tsaka tsa sekolo mesebetsi ya sekolo leo kaofela mme ha ke qeta e be le hona ke bapalang di-game hle, mme hao mme wa ka o ke mo ratang ke ne ke kopa o nkgutlisetse di-game hle mme.